Leyi ya mfumo yi pfuneta mindyangu leyi holaka mali ya lehansi kumbe leyi tsandzekaka ku fikelela eka swilaveko swa yona hi minkarhi ya ndzindzakhombo ra swilahlo etikweni ri nga pfuneta hi ndlela .

Munhu u fanele ku endla ndzindzakhombo wa yena ka ha ri na nkarhi a nga si ze a hleketa ku ri u ya hundza rini emisaveni kumbe a nga ri ekuvabyeni ku endlela leswaku hi nkarhi wa nghozi kumbe wa khombo ku nga ri na ku nga vi na ku ndzindzakhombo wa yena a wu lunghekangi leswaku wu n'wi tirhela munhu un'wana na un'wana u fanekele ku endla ndzindzakhombo ka ha ri na nkarhi a nga yimeli ku vabya kumbe a vona loko rihanyo ra yena ri nga ha ri kahle ku ri kona a endlaka ndzindzakhombo na vanhu lava va endlisaka mindzindzakhombo va fanekele ku dyondzisa vanhu hi timhaka leti ku ri munhu un'wana na un'wana timfanelo ta yena ti ta hetiseka.

Xipfuno xa ku va xiphemu xa xitokofela i ku va wa swi kota ku hlayisa mali loko u joyine xitokofela xa ku hlayisa mali, xa vumbirhi i ku ri wa kota ku fikelela ku endla leswi u faneleke ku swi endla loko xitokofela u kuma mali ya kona kumbe switokofela leswi swo xava tinhundzu hikuva minkarhi yin'wani a wu nge swi koti ku endla xilo swilo xikan'we ho fanele wo hlengeletela mali van'wana a va swi koti ku hlengeletela kambe loko ku tlanga xitokofela lexi swinavelo swa wena swa swa kumeka wa swi kota ku swi fikelela mintlhontlho i ku ri eswitokofeleni vanhu va na vutsotsi ngopfu van'wana va dya timali ta vanhu.

Ina, mali leyi tsarisiwaka kumbe mali leyi yi humaka eka ndzindzakhombo wa xilahlo yi nga ha tirhisiwa eka swin'wana ehandle ka xilahlo ku fana ni loko mufi kumbe munhu loyi a loveke a ri na vana lavatsongo lava va nga ha kotiki ku ti hlayisa mali leyi ya ndzindzakhombo wa xilahlo yi nga ha tirhisiwa ku xavela vana swo dya loko mutswari wa vona a nga ha ri kona emisaveni kumbe ku va endlela timfanelo ta vona leti va faneleke ku ti kuma ku nga ha va ndlela yo ya exikolweni, ku xava mimirhi yo ya rihanyo, swakudya na swin'wana na swin'wana.

Leri ri nga ta va kona hi lero loko munhu a lovile kumbe va loveriwile, ku ta va ku nga ri na nchumu emutini naswona swi nga hetelela swi endla leswaku munhu loyi a nga lova a nga koti ku lahliwa hi ndlela ya kahle, hi ku pfumaleka ka mali na swin'wana na swin'wana. Na vanhu lava va nga ta eku seketeleni va nge koti ku kuma swo dya hi nkarhi wa swilahlo na swiphiqo swa ku lahla munhu luyani swi va swi tele ngopfu.

Swi ehlise hi ndlela ya kahle, hikuva vanhu a va lahlekeriwa ngopfu hi timali ta vona hikuva ti va ti ri etibangi minkarhi hinkwayo.

Loko ni lombe mali ni nga endla leswiya swaku ni hakela hi kambirhimbirhi leswaku ni ta hatlisa ni heta xikweleti xa mina. Hikuva loko u hakela hi switsongotsongo naswona swi teka nkarhi wo leha u dlina u fikela laha u nga ha swi laviki ku hakela u nga ha swi koteki naswona, kambe loko u hakela hi kambirhimbirhi swi endla leswaku u hatla u heta xikweleti xa wena.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a hakeli hi nkarhi, a nga tluli naswona loko a ri na mali a hakelela emahlweni leswaku a ta kota ku hatla a heta vamachonisi lava a nga na vona, naswona a nga engeteli e xikweleti ehenhla ka xikweleti xin'wana a heti leswi a nga na swona.

Manana ndzi nga n'wi hlohlotelo leswaku a nga tsemi mpfuneto lowu kumbe a nga endli leswi swa ku tsema mpfuneto lowu, hikuva hi ri loko o tsema swi ta endla leswaku, vutshunguri kumbe medical aid yi nga ha koti ku n'wi tirhela ku ya emahlweni naswona loko munhu a kula u va ni vuvabyivabyi byo tala, wa wa fanele ku va a ri na vutshunguri kumbe medical aid leyi n'wi kotisaka.

Hi leswaku e mali yin'wana na yin'wana ya bindzu yi ta kota ku nghena eka akhawunti ya yona yi nga pfangani na akhawunti ya wena vini leyi u yi tirhisaka hikuva u nga hetelela u dya mali ya bindzu, leswi a wu fanele wu swi endla ebindzwini u nga ha swi endli hikokwalaho ka ku va yi hlangane na mali ya wena. Kambe loko u ri na akhawunti ya bindzu yi kota ku tirhela bindzu ntsena.

Mhaka yo chela mali hi ti-app yi mpumbe hi ndlela leyo, vanhu a va ha tekeriwi timali va fole tilayeni to chela timali etibangi va chelela vanhu van'wani kumbe vona, kambe loko u chela hi ti-app munhu a nga koti ku ku totsila kumbe ku ku tekela mali hikuva u va u ri ndlwini ya wena u hlayisekile.

A ya kahle, kambe munhu na yena a fanele a nga va sungula ku ya lava timali ta vona hikuva loko u nga hakeli swo boha na vona va ku endla leswi va twaka swi nga, swi va pfunaka ku ri u ta kota ku hakela mali ya vona. Hikuva u va u va rhoba bindzu ra vona kumbe u wisa bindzu ra vona hi ku lomba timali u nga hakeli.

Pfuna leswaku i loko u hakelela emahlweni swikweleti swa wena loko se u nga ha ri na mali nkarhi wun'wani wa kota ku va u va u hlayisekile hikuva u va u hakeleli mahlweni, naswona u kota ku hatla u heta swikweleti leswi u nga na swona.

Yi olovisa vutomi hi ndlela leyo a wa ha fanelanga ku famba u ya etixopeni ku ya xava airtime, kambe u kota ku xava u ri endlwini u tshamisekile u hlayisekile naswona a swi teki nkarhi wo leha ku endla leswiwa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a fanekele ku ya pfula akhawunti leyi yi tirhisanaka na laha a hoxaka kona mali ematikweni man'wana. Naswona ku ku kotisa ku ri a nga ha hlupheki loko a hoxela mali eka van'wana a endla a ri endlwini hi foni ya yena swi ta n'wi olovela swinene.

Ti-data leti ni ti xavaka i ta le ka Vodacom ta NextLevel letiya to chipa kumbe ta forty-nine rand, leti ti kotaka ku ni fikelerisa ku fika laha ni nga ta kota ku xava tin'wani.